U ya nga ha nḓivho yanga kana tshenzhemo yanga vho ra polotiki vha maimo a nṱha u fana na minister wa zwa mutakalo u fana na president u fana na vho mec vha zwa mutakalo kha mavunḓu kana zwitshi katela na vhone vho primeir vha mavunḓu. Ndi vhona vhe vhone vhane vha vha na maanḓa a u langa dzi sisiṱeme na ṱhogomelo ya zwa mutakalo fhano Afrika Tshipembe, hu ḓi nga na vho ramabindu vhahulwane na vhone vha na maanḓa nga nḓila nkene a u nga langa zwa system na ṱhogomelo ya zwa mutakalo shangoni ḽashu ḽa Afrika Tshipembe.

Madalo anga a u fhedzisela kiḽinikini ya vhuponi ha hashu o vha na zwiṱuku nyana zwe zwa nyakhamadza, ndi musi ndo ri u swika ndo dzula ndo lindela u yo u thusiwa u dzhia blood pressure phanḓa ha musi ndi tshi ṋewa dzilafho ḽanga ḽa ṅwedzi nga ṅwedzi, nda wana ndi tshipfi kha ndi thome ndi yo dzhena kha iṅwe ofisi lwo vha lu lwa u thoma zwi tshi itiwa ngo to ralo ri songo vhudziwa zwa uri ndi ngani zwi kho itiwa ngo to ralo, ndi tshi ya u thoma kha iyo ofisi nda wana uri i hu thoma ha tshekhiwa zwa HIV lwo vha lu lwa u thoma zwi tshi itea hezwo, honeha a tho ngo vha na khakhathi nazwo khakhathi fhedzi yo vha ya uri ro vha ro funa ro thoma ra vhudziwa zwa uri u bva lini lini tshumelo i vho ḓo shanduka ya vha ngo to rali honeha ayo ndi ayo.

Ndi vhona ungari vhathu vhanzhi vha ḓitika nga zwiimiswa zwa tshitshavha siani ḽa zwa mutakalo nga nṱhani ha uri henefhaḽa ndi hune vha wana na thuso vha songo bvisa na peni ngeno kha dza private hu tshi lifhiwa kana hu tshi badeliwa tshelede vhukuma u sathu wana iyo thuso.

Uri kiḽiniki dza tshitshavha dzi kone u shuma zwavhuḓi dzi fanela u vha na tshomedzo dzoṱhe dzo fanelaho dzine musi vhadzulapo vha tshi swika vha tshi yo ṱoḓa thuso vha kona u thusiwa hu songo vha na u fareledzea, hu ḓi ngana vhane vha shuma henefhaḽa ndi zwone vho pfumbudziwa ndi manese kana ndi vhaongi honeha vha a tea na vhone zwa uri vha ite vha tshi pfumbudziwa kha zwiḽa zwine zwa vhidziwa upfhi ndi customer service, uri vha farisa hani vhathu kana vha farisa hani tshitshavha musi tsho ḓa u thusiwa henefho kiḽinikini yavho.

Sa nḓila dza u tikedza kiḽiniki dza tshitshavha vhuponi ha mahayani, vhahulwane vhane vha vha hu ri vha kha ma ofisi vha kha maimo a nṱha dzi ofisini vha tea u ita vha tshi ḓa kana vha tshi ya henengei dzi kiḽinikini dza vhuponi ha mahayani vha kone u tou vhona zwa uri lushaka lu khou wana na tshumelo nga nḓila yo fanelaho, vha dovhe hafhu vha kone u vhona zwa uri tshomedzo dze musi kiḽiniki iyo i tshi vula dzi kha ḓi vha kha maiimo kana kha mashumele a vhuḓi na, nga uri arali vha sa ita nga u ralo tshiṅwe tshifhinga vha a wana zwithu zwi si tsha tshimbila zwavhuḓi ha vho pfhi muvhuso a hu kho isa tshumelo vhathuni ngeno hu tshivha vhenevho vhane vha vha henefho dzi kiḽiniki vhane a vha khou swikisa ṱhoḓea ofisini dza nṱha.

Arali vhashumi vha no shuma kha dzi kiḽiniki vha siho kha mbalo kana kha tshivhalo tsho tsho eḓanaho kana tshi fushaho, zwi a sia mitevhe kana dzi ḽaini dzine vhathu kana tshitshavha tsha dzi fara musi tsho di u ṱoḓa thuso i tshivha ndapfusa nga nṱhani ha uri vha ḓo wana muongi e muthihi kana wa wana na honouḽa a ne a khou bvisa dzi bugu kana dzi faela a muthihi, hezwo zwi a ita uri tshitshavha tshi wane thuso nga u tou ongolowa nga u ralo vhashumi kha vha vhe hone, hu ḓi ngana vhaḽa vhane vha vha vhe vha u kiḽina kana u kunakisa henefho kiḽiniki vha tea uri vha vhe hone uri muthu a si ḓe s a tshi kho lwala tshithu tshithihi fhedzi a vho ṱuwa na maṅwe malwadze nga nṱhani ha u sa ku kunakisea ha henefho kiḽiniki.

Ndi ngoho ndono ṱangana nazwo lunzhi zwa u swika kiḽiniki nda wana vhaongi vhasigathi kana nda wana na dokotela hu sina na muthihi hapfi u tshe o lindeliwa u kho ḓo swika hanefha nga iri ya vhufumi na vhuthihi, tshiṅwe tshifhinga ya vhuya ya rwa iri ya fumi na vhuvhili u ya kha iri ya u thoma a sathu swika zwi anzela u itea hezwo.

Zwiṅwe zwa zwithu zwa vhuṱhongwa zwine zwa tea u itiwa u kunga vhashumi vhanzhi vha zwa mutakalo kha kiḽiniki dza tshitshavha, ndi zwifhinga zwa u shuma tshifhinga tsha u dzhena na tshifhinga tsha u bva, ha dovha hafhu ha vha na fhungo ḽa magavhelo uri vha kone u kungea magavhelo kha ngei u khwinifhadzea, honeha tsha vhuṱhongwa u fhirisa zwoṱhe ndi tsireledzo dzi kiḽinikini dza dzashu dza mahayani fhethu hunzhi kana kiḽinikini nnzhi tsireledzo a i tou vha yavhuḓi a iho kha maimo a vhuḓi, ha nga khwinifhadziwa hezwo ndi vhona ungari zwi nga kunga vhashumi vhanzhi uri vha ye vha shume kiḽinikini dza tshitshavha.

Tshumelo ya mutakalo kha tshitshavha i nga khwinifhadzea arali vhaongi kana vhashumeli vha zwa mutakalo henefho dzi kiḽinikini vho pfumbudziwa vhukuma vha tshi dovha hafhu vha ita hezwila zwine nga ṅwedzi kana nga ṅwaha nga ṅwaha vha tshi ita vha tshi vhuyelela vha tshiyo u vusuludzwa hafhu nḓivho na vhutsila vhune vhavha naho. Hu ḓi nga na tshitshavha zwi a ṱoḓea uri hu itiwe hezwiḽa zwine zwa vhidziwa upfhi ndi community education, hune vha ita vha tshi bva vha zwa mutakalo vha tshiya tshitshavhani u yo tsivhudza lushaka zwa uri lu nga to u itisa hani uri vha lu si sokou farwa nga malwadze afhio na afhio, zwi a thusa hezwo kha u khwinifhadza tshumelo ya zwa mutakalo.

Arali kiḽiniki i si tou vha na vhaongi kana i si tou vha na vhashumi vho eḓanaho kana vhanzhi, hezwo zwi a ita uri vha vhalwadze vha si to wana tshumelo ya vhuḓi nga uri vhaongi vha ya swika hune vha neta nga mushumo une vha vha vho livhana navho, zwa sia tshiṅwe tshifhinga vha si tsha tou ṋeya thuso kana tshumelo yo fhelelaho kha vhalwadze vhane vha vha vha tshi khou ḓa u ṱoḓa thuso, musi vhaongi vho neta zwi a dovha hafhu zwa vha vhea fhasi ha mutsiko wa muhumbulo ngauri tshiṅwe tshifhinga hu avha ho ḓa vhalwadze vhane vho to huvhala hezwo zwi a dovha hafhu zwa vha kwama kha mimuya yavho na kha muhumbulo wavho, zwa sia tshumelo i sa tou vha yavhuḓi.

Kiḽiniki dza tshitshavha dzi a anzela u ḓala nga nṱhani ha uri vhalwadze kana miraḓo ya tshitshavha i tshi vha i si na nḓivho ya uri naa i nga ḓi tsireledza hani kha malwadze o fhambananaho, vhaṅwe miraḓo ya tshitshavha vha vhavhe nayo nḓivho a ḓi tovha mafhungo a u sa ḓithogomela, honeha tshi hulwanesa tshine tsha itisa uri hu ḓale dzi kiḽinikini ndi henefha hune vha ḓivha vhathu zwa uri musi wo ya hone u wana thuso a hu na masheleni kana mbadelo ine ya ṱoḓiwa kha iwe zwoṱhe zwi vha zwi mahala, hezwo zwi a ita uri hu ḓale nga maanḓa kha dzi kiḽiniki dza tshitshavha.

U ṱhogomelwa ha vhalwadze ndi zwithu zwa ndeme nga maanḓa honeha arali muvhuso wa sokou vhea mutsiko kha vhashumeli vha zwibadela, vhaongi na madokotela ngeno tshomedzo dzi songo eḓana zwi sia thuso ine vhalwadze kana tshitshavha tsha i wana henefho vhuongeloni i si tsha vha ya ngona, zwa sia maṅwe malwadze hu na uri vhalwadze vha vhofhololiwe vho fhola vha vho ṱuwa na vhulwadze honovhuḽa kana vha ṱuwa malwadze o no engedzedzea. Nga u ralo u vhea mutsiko kha zwibadela, kha vhaongi na madokotela a zwi tou vha thuso arali tshomedzo dzi songo eḓanela.

Kiḽiniki ya vhuponi ha hashu i khou lingedza nga nḓila dzoṱhe uri miraḓo ya tshitshavha ine yavha na HIV i kone u swikelela dzilafho ḽa ARV hanefho kiḽiniki, hu na dzi khunguwedzo dzo fhambananaho dzo u ṱuṱuwedza vhathu uri vha ḓe vha ite ndingo dza HIV uri avho vhane vha vha na HIV vha kone u wana ARV. Zwi ḓi tovha kha miraḓo yeneyo ya lushaka ine yavha na heḽo dwadze ḽa HIV ine vha kha ḓi wana zwi tshi konḓa nga maanḓa na uri vha bvele khagala vha kone u wana thuso sa vhunga hu tshi kha ḓivha na vhathu vhane u amba nga ha HIV zwa kha ḓi tovha tshiila khavho.

A thi tu vha na vhutanzi ha uri vhathu vha Mankweng vha ḓo ita mini kana vha ḓo anzela u ita mini arali kiḽiniki yavho yo fhelelwa nga mushonga uno tonga dzi pain killers kana cold syrup. Ndi vhona ungari vha nga ḓi ita zwiṅwe na zwiṅwe zwine zwa nga ḓi itiwa na nga vhathu vha kha vhuṅwe vhupo zwine zwa fana na uya kha tshibadela tshine tsha vha nga hanefho tsini, kana vha ḓi ya henefho hune ha vha na madokotela arali hu uri ya u renga ine ya vha uri ndi tshelede vha nayo.

Ngoho ndi ya uri arali kiḽiniki ya shango ḽiṱuku ya nga vala vhadzulapo vha kha ḽeneḽo shango vha nga ḓiwana vho livhana na thaidzo khulwane nga maanḓa ngauri vha ḓo ḓi wana vha tshi khou kombetshedzea uyo ṱoḓa iṅwe kiḽiniki kha ḽiṅwe shango kana sibadela tshine tshifhinga tshinzhi wa wana tshi sa tou vha tsini vho na tshone. Hezwi zwa sia vha tshi xelelwa nga dzi tshelede dza u fara holo lwendo zwa sia tshiṅwe tshifhinga vhulwadze vhu tshi sala hono hulela vha tshi sala vha tshi wana heyo thuso, kana iṅwe nyimele wa wana vhulwadze ho bala vha sathu na u swika kha heyo iṅwe kiḽiniki kana kha sibadela.

Arali kiḽiniki ya vhupo ha mahayani ya nga fhelelwa nga mishonga ya ndeme hu nga itea zwinzhi zwine zwi sivhe zwavhuḓi zwino tonga u xelelwa ha mifemo ngauri vhathu vha ḓovha vha si nayo tshelede ya u nga ṱanga lwendo lulapfhu lwa uyo u ṱoḓa iṅwe kiḽiniki ine ya vha kule kana sibadela tshine tsha vha kule. Tshiṅwe hafhu tshine tsha nga ḓi itea u nga ḓi wana hu tshi vuwa migwalabo sa musi vhathu vha tshi ḓivha zwa uri mishonga ya ndeme na dzi kiḽiniki ndi pfhanelo dzavho, zwino musi kiḽiniki i tshi ri i tshena mishonga heyo ya ndeme zwi sia zwi tshi vinyusa vhadzulapo zwa sia na vhutshilo vhu tshi ṱanganana migwalabo ya anda ha tshinyala zwinzhi kha honovho vhupo.

Tsha u tou thoma musi hu saathu swika mbekanyamushumo ntswa ya mutakalo vhuponi ha hashu kana ha mahayani ndi uri tshitshavha kha tshi thome tshi gudisiwe tshitshavha kha tshi ḓivhadziwa nga heyo mbekanyamushumo ntswa ine ya khou ḓa, tshitshavha tshi itiwe uri tshi pfesese zwa uri heyo mbekanyamushumo yo ḽivha mini ngori hono ḓala zwifhinga zwinzhi hune vhathu vha hanedza zwithu zwine zwa vha na thuso khulu khavho nga nṱhani ha hone u sa ḓivha kana nga nṱhani ha hone u sa pfhesesa. Ngauralo kha hu thome hu vhe na vhugudisi vhathu vha gudisiwe vha ḓivhadziwa vha pfhesese hu kone u ḓisiwa heyo mbekanyamushumo.

Mbekanyamushumo ntswa ya mutakalo musi i tshi ḓa tshitshavhani i tea u thoma nga u funḓedza tshitshavha uri tshi pfhesesa zwa uri iyo mbekanyamushumo i ngaha mini, nahone tsha ndeme tshine ya fanela u sedza khatsho ndi haḽa malwadze a phirela uri vhathu vha kone u thoma u ḓivha zwa uri vha nga kona u ḓi tsireledza nahone vha nga ḓi tsireledza hani uri vha si pfhukelwe nga malwadze ngauri ndi one ane tshifhinga tshinzhi wa wana vhathu vho ḓala dzikiḽiniki nga nṱhani ha uri vho to shelelana malwadze hayo.

Ndi nga eletshedza vhaswa uri vha imele kule na zwidzidzivhadzi vha imele kule na vhudzekani musi vha sathu u mala kana u maliwa, nahone kha vha ite vhutanzi ha uri vhupo hune vha dzula khaho vhu dzule ho kunakisea vha ṱuṱuwedze vhathu uri vha si laṱe mathukhwi kana mashika huṅwe na huṅwe. Kha laṱiwe mashika fhethu ho khetheaho hune a ḓa a dzhiiwa hone nga vhane vha vha uri vho tholiwa u ita zwenezwo.

Muthu ane a vha na vhulwadze ha tshifhinga tshilapfhu uri a wane ṱhogomelo ya tshifhinga tshoṱhe u tea u vha muthu ane a vha uri o ḓi gana kana o tou ḓi funga o ḓiṋetshedza tshoṱhe kha heḽo dzilafho kana kha heyo ṱhogomelo ine a khou ṋewa yone, kanzhi vhathu vha ne vha vha na vhulwadze ha tshifhinga tshilapfhu vha ya baleliwa u wana ṱhogomelo heyo zwi tshi thoma nga uri ene mune muthu u vha a sathu to pfhesesa zwa uri u a tou khakhisea nyana kana a tou bva nyana kha muṱala we a vhetshelwa wone wa heḽo dzilafho zwi sia vhulwadze hovho vhu ne a khou lingedza u lafhiwa vhu si tsha lafhea nga ngona.

Tshipiḓa tsha casualty ya tshibadela tshi fanela u vha na tshomedzo dzo vhalaho vhukuma u fana na vhaongi vhane vhavha uri vho gudela zwa thuso thangi vha tea u vha vhanzhi hafho fhethu hune hapfi ndi casualty, hu dovhe hafhu hu vhe na tshomedzo dzone dziṋe hezwiḽa zwine hapfhi ndi first aid kit dzi fanela uri dzivhe nnzhi hafho casualty. Hezwi zwi nga thusa uri na musi vhathu vho dzula vho lindela u thusiwa wa si to vhona ungari mushumo wo hulesa ngeno hu tshi ngavha ho ḓalesa vhathu vhane arali vho ṱavhanya vha wana thuso thangi vha ya ṱavhanya vha vhofhololiwa vha humela mahayani.

Miraḓo ya tshitshavha vhane vha khou ṱoḓa u thusa u khwinisa tshumelo ya zwa mutakalo vhuponi ha havho vha sathu udzhenelela kha u ita hezwo vha tea u thoma vha dzula vha ṱhaṱhuvha uri ndi mini tshine vha khou vhona tshi sa khou tshimbila zwavhuḓi kha tshumelo ya mutakalo vhuponi ha havho. Vha zwi ṅwalwe fhasi vha ye vhambedzana na vha kiḽiniki dza tsini uri vha wane khwaṱhisedzo ya uri zwine vha kho vhona zwi sa kho tshimbila zwavhuḓi na ngoho zwi nga khwinifhadzeya na nga u dzhenelela havho, musi vhono ralo vha nga kona hafhu vha ya vhambedzana na vhahulwane vha zwa mutakalo henefho kha tshiṱiriki tsha havho vha sumbedzisa uri ndi dzifhio thaidzo dzine vha khou lingedza u thusa u dzi tandulula.